Kubalulekile ukuba umzali abe neinshorensi yobomi, ingakumbi xa enabantwana abaxhomekeke kuye kuba ubomi yinto esingayaziyo. Ukuba kungehla ingxaki apha kungafuneka umntu angcwatywe kwaye abantwana bahlale bephila bakwazi ukuphila nangoku sele engekho umzali okanye umntu omdala onokubakhathalela. Kungcono ukuba imali ikhona ukuze bakwazi ukufumana izidingo zabo zemihla ngemihla ezifana nokutya, indawo yokuhlala, isikolo, bafunde, baphumelele babe zizinto ebomini.

Abanye abantu bavula amakhadi eakhawunti zetyala i-credit card accounts ukunyusa le nto siyibiza nge-credit score, ukujonga uqoqosho lwakho lwezemali nendlela oyiphatha ngayo imali ukuze ukwazi ukunikwa ii-loan ozawuthi uzidinge. Abanye ke bawavula la makhadi kuba beneengxaki ezingxamisekileyo ezifuna ukusonjululwa ngaloo mzuzu. Umzekelo, ukuthengela abantwana iimpahla zeeholide, iimpahla zesikolo, mhlawumbi bamnandelwa yile nto uba ukwazi ukubhatala sekukudala okanye esidaleni. Abanye bazivulela nje ukuzivisa kamnandi, baphile kamnandi bathenge into ngeli xesha abafuna ukuthenga ngalo, benze izinto ngeli xesha abafuna ukuzenza ngalo.

Ndingayiboleka ebhankini loo mali ngoba kaloku ibhanka yona izawukwazi ukundinika ndityikitye isivumelwano sokuba mayithathe malini qho ngempelanyanga emalini yam endiyirholayo. Andinokwazi ukuboleka imali engaka emntwini ngenxa yezizathu mhlawumbi umntu angandithembi okanye kwenzeke nje into yoba singavisisani. Ibhanka yona ndingakwazi nokuyifumana ngala mzuzu ndiyidinga ngawo imali, ndenze le nto endifuna ukuyenza, ndityikitye isivumelwano, izitsalele yona kwixesha elizayo. Mna ndibe ndithenga indlu.

Loo nto indenza ndizive kamnandi ukuba ndisakwazi ukubeka isonka etafileni kodwa ke ngenxa yentswelangqesho imali ye-UIF ndingatsho ukuba ingaphela nanini na. Ngoko ke kubalulekile ukuba kubekho ingeniso elikhoyo okanye indlela, ezinye iindlela endenza ngazo imali ukuze ndikwazi ukuziphilisa mihla le. Ngoko ke ayindenzi ndizive kamnandi ncam into yoba imali ye-UIF ikhona ngoba ingaphela kube kufuneka ndiqhubekeke nobomi. Kodwa ke i-UIF yimali ekwaziyo ukunceda phaa naphaa kodwa not ngamaxesha onke.